Hune nṋe nda bva hone hu ya vha na vhuṱambo vhune ha itiwa musi ri tshi khou pembela vhana vha vhatukana uri vha kho yo vha vhanna, hovho vhuṱambo vhu itesiwa nga zwifhinga zwine vhana vha vha vha si vha sa khou ya tshikoloni nahone hu a ṱanganisa lushaka, ri a wana roṱhe sa community ro bvela nnḓa ri tshi khou pembela avha vhana nahone ri tshi khou vha ṱanganedza uri vho vhuya hayani.

A hu tovha na vhuṱambo ha u pembelela vhana vha vhasidzana vha tshi vho aluwa vha tshi vho vha vhafumakadzi hune nṋe nda ḓivha ngaho.

Ndi nga lingedza u amba na vhabebi vhanga na vhaṅwe mashaka uri vha nga nthusa na u ṱanganyisa masheleni uri ndi kone u ḓi wana ndo vhinga.

Uri ṅwananyana wa musidzana a ḓi wane o ya dombani u tea u vha o no pfhukisa miṅwaha yono swika ya fumi.

Vhathu vhane vha fanela u vha hone hu tshi khou itiwa nyambedzano dza lobola ndi vho malume, vho malume wa vha hoyu vha wa mufumakadzi na vho malume vha hoyu wa munna.

Nṋe ndi vhona mabindu ono tonga kfc o ri lema sa vhaswa ngauri a ri koni u bika zwiḽiwa zwa sialala, na vhabebi vhashu vho ri ḓo wedza uri ri ḓo ḽa gai gai u fhirisa uri ri ḓo bika zwiḽiwa zwa siyalala.

Tshiambaro tshine nda nga tshi funesa kha ṅwana wanga wa mutukana are na miṅwahwa ya malo ndi hemmbe i i na ṅwenda wa tshivenḓa na vhurukhu hune naho ho itiwa nga ṅwenda vha tshivenḓa.

Ha hashu musi ri tshi ita mukusule ri dzhia honoyo muroho wa mutshaini na luvha ḽa hone ra u bika, wa xaxara, wo no vhibva ri mbo ḓi u dzhia rau anea nnḓa, ri tshi mbo ḓi u anea nnḓa ra u litsha maḓuvha kha musi mavhili mararu uri u ome wo no oma ra kona ha u vhea ra u vhetshela u bika.

Mbingano ine yo tiwa nga vhahulwane i songo tiwaho nga henevho vhavhili kana nga lufuno i na masiandaitwa a uri i tshi sala i tshi ya phanḓa u ya wana ngauri evho vhavhili a vha funani vha mbo ḓi ṱuwa vha ḓi wanela vhafarekana nnḓa ha iyo mbingano zwa fhedza zwi tshi vho ita phungo kha eneyo miṱa.

U ya nga ha nḓivho yanga dovhi ḽi tea u bikiwa nga tshidudu muliloni nahone musi dovhi ḽi tshi avhiwa a ḽi tea u ḽiwa ḽi ḽothe ḽi a tea u ḽiwa kha musi na thophi.

Zwiḽiwa zwa dzi fast foods zwine nda zwi takalela ndi McDonald's nga mannḓa maanḓa Mcfeast.

Nṋe ndi vhona uri kha ano maḓuvha ane ra khou tshila khao ndi zwa ndeme uri muthu a songo to ambesi a songo tou ambiselwa fhedzi a to ṱuwa ene muṋe a yo ambisa ngauri ane a ḓo ambiselwa ene hanga mufuni u fana na hoyu ane a do to mu ambisa ene muṋe.

Vhuṱambo vhune ra vhu pembela ri tshi khou pembela uri musidzana u kho yo vha mufumakadzi ndi ha musi a muimana a tshi kho yo u beba ndi hone hune hu ya ṱanganiwa sa vhafumakadzi ha tou itiwa vhuṱambo hu ne ha khou pembeliwa uri u kho yo vha mufumakadzi.

Tshiṅwe tshifhinga kha rali mavhudzi a songo kuvhatedziwa nahone o ḓala a manzhi kha ṱhoho ya muthu ndi hone hune a nga ḓi wela zwiḽiwa ra wana uri muṅwe a tshi vho ḽa u vhoḽa na vhu u vhoḽa na vhudzi la muṅwe muthu.

Vhunzhi ha vhathu vha mahayani a ri vha wani vha tshi kho dzula vha vhoṱhe kana muṅwe a tshi yo shuma a ṱuwa a ṱuwa a yo shuma a tshi kho dzula a yeṱhe, vha dzulela u dzula sa miṱa, na musi muthu o vhingwa ri ḓi mu wana a tshi kho dzula muṱani wa honoyo he a vhingiwa hone. Ri wana uri musi vhono vha na vhana ndi hone hune vha ya ṱuwa vha ḓi wanela tshitentsi hune vha nga dzula sa muṱa fhedzi a si kanzhi hune ra vhona vhathu vha mahayani vha tshi kho to dzula vha vhoṱhe muḓini nga maanḓa maanḓa vhaswa.

Tshidzimba ri thoma nga u ṱanzwa tshiḓammba na nḓuhu dzine dza kho ḓo shumisiwa, ro no dzi ṱanzwa ri dzi vhea muliloni kha bodo, bodo ine yo vheiwa muliloni, ra shela na maḓi zwa xaxara zwi tshi vho xaxara ha kona ha u sheliwa muṋo zwa ḓi xaxara zwi tshiya phanḓa zwa vha zwo fhela.

Vhundeme ndi vhuhulwane ngauri zwi thusa uri vhana vha kone u ḓivha nga ha mvelelo yavho nahone vha kone u ḓivha uri sa vhavenḓa ndi zwifhio zwine ra zwi ita na zwifhio zwine a zwi itiwi.

Ndinga amba na khonani yanga zwavhuḓi ra tendelana uri ngauri nne ndi na nyimele ya yo imaho nga uri ndi zwifhio zwine nda nga zwi ita kani ndi nga ambara kani ndi nga ambara muvhala wo yelanaho na ṅwenda na, kana nda ambara ṅwenda fhedzi u si wa tshivenḓa.

Hevha vhathu vha tea u vha vha vhahulwane nahone vha tshi pfesesa mvelelo yashu uri vha kone u vhidzwa vharangaphanḓa vha mirundu.

U ya nga ha nḓivho yanga ndi vhona uri miṅwenda i na mivhala minzhi nga uri i shumisa malabi manzhi u vhonisa vhapfumi ha vhavenḓa.

Ihi ndo no ḓi wana ndi tshi khou ḽora u vha na mbingano, ndi vhona uri u tshata ndi tshithu tsha vhuḓi nga mannḓa na u vha na mufuṅwa wanga nṋe nae ra wana miṱa yashu yo no tou vha muṱa muthihi hu zwavhuḓi badi.